Ditlamelwana e ka tswa e le ditirelo tsa pholo mo tse tsamayang, ke raya gore ditleliniki tse tsamayang letsatsi le letsatsi mo mafelong a a kgaotseng le boitekanelo mo lephateng la bogodi. Gape go ka nna le baithuti ba ba tshelang mo setšhabeng gore go nne le batho ba e leng gore ba kopana ditleliniking tse di gaufi ba ba thusang le dikgwebo tsa tlhokomelo ya bophelo mo setšhabeng go rotloetsa batho gore ba nne jang gore le go thusa bogodi le tirelo tsa bophelo jwa maikutlo.

Bagodi a ba tlhokomele ke a ba malapa a bone gonne ke maemo a go ya ka motho le motho le gape go na le melemo e e oketsegileng le teng ke fa fela maemo a letlelela seo. And-e lebaka la ka ke gore ntlha ya pele ba tle go nna le kgolagano ya maikutlo le boikhutso le ntlha bobedi, tlhokomelo ke itshetlegileng ka botho jaaka a tlwaetse motho. Ntlha ya boraro ke gore ba bolaya ditshenyegelo tsa gore a sa ya kwa lefapheng la tlhokomelo, ya bone ke gore go nna lelapeng go na le tlhokomelo le kgopolo mo mogoding le dithuso tsa setšhaba ka tlatsa lelapa.

Kamano magareng ga se batho ba se lebeletseng le se tota se diregang fa go tlhokomela batsofe mo ditsong tse dintsi segolo jang mo Aforika Borwa le lefatshe ka opa go tlhokomela batsofe ke maikarabelo a lelapa mme seno se tsweletse go nna karolo ya setšhaba se se bonang se siame. Sa ntlha se setso se se bonang, batsofe ba tshwanetse go tlhokomela ke bana ba bone batsofe ga ba tshwanela go sala ba le nosi, bagodi ke setlhare sa fa bogare fela se tota se e leng boammaaruri mo dinakong tsa gompieno ga se botlhe ba nang le lelapa le le kgonang kgotsa le mo gaufi. Bana ba le bantsi ba nna ba le mo tirong ya letsatsi lotlhe kgotsa ba na le bana ba le bantsi le gape go nna mo lelapeng go ka se lekane go tsaya boikarabelo jwa tlhokomelo ya botsogo.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di na le seabe se segolo mo go bopa maikutlo a batho ka go tsofala le tlhokomelo ya bagodi. Setso se nna jaaka seipone se se bontshang gore re tshwanetse go akanya jang, go ikutlwa jang le go dira jang fa re lebana le bagodi. Setso se dira gore bagodi ba bonwe ka tlotlo kgotsa kgopolo ya gore ba setso se ruta batho gore tlhokomelo ya batsofe ke maikarabelo a botho, mekgwa ya setso e tlhotlheletsa mekgwa ya tlhokomelo.

Ke akanya gore seabe sa lelapa mo go tlameleng batsofe sa ntlha ke gore lelapa le lebagana le boikarabelo jwa botshelo jwa letsatsi le letsatsi, go ba fa dijo, diaparo, bonno le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi. Go tsamaya le bone kwa bookelong, go ba thusa ka ditlhare kgotsa go ba direla tsa motlakase, metsi le tlhokomelo ya legae. Lelapa le fa bagodi tlotlo le maikutlo a go amogelwa, bagodi ba ikutlwa ba le botlhokwa ba sa latlhegelwa ke boemo mo lelapeng gape lelapa le nna lebelo la ntlha fa go nna le kotsi kgotsa tlhokomelo e e potlakang go rotloetsa bagodi go abela bana ditlogolwana tse di ba itseng jaaka mafoko a botlhale di na leng ditso le dipolelo.

Mo tikologong ya ka ke ditirelo di le dintsi di akaretsa le tsa puso tse tshwanang le puso e fa madi go bagodi ba nnang dingwaga tsa go ya kwa go sixty go ya kwa godimo. Go na le dipaki tsa botsogo di etela ditikologo tse di kgakala tsa go thusa bagodi gone teng mo, baoki ba ya mo malapeng a bagodi go ba thusa le go ba abela dijo tsa mahala mo mafelong a kgwedi.

Ke mafelo a a tshwanang le di-old age homes, ditirelo tse di fiwang bagodi ke thulaganyo ya dijo tse di maleba le botsogo jwa bone. Go tlhatswiwa, go apeswa, go thusiwa ka tlhokomelwa letsatsi le letsatsi le tlhokomelo ya bongaka le ya baoki go lapologa ditlhare tsa bone le tshegetso ya maikutlo. Ba na le le nako ya boitapoloso e tshwanang le dipina, metshameko, ditiro tsa matsogo go bona baeng kgotsa go etela ke ba lelapa, jalo-jalo. Potso ya gore di a duelwa? Ee, old age homes di a duelwa mme ke mafelo a e leng gore ga a duele madi a le mantsi thata ka gore ba itse mogodi ke motho wa pension-e.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e na le seabe se segolo mo go tokafatseng boleng jwa botshelo jwa batsofe mo e leng gore e na le pabalesego ya dijo le botsogo, koketsego ya kgotsofalo ya botshelo le tshegetso mo lelapeng gonne mo malapeng a a humanegileng, phenšene ya mogodi ke yone e ka tshegetsang ga mo lelapeng le go tsenya mogodi mo mekgweng ya setšhaba.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e dirwa ka mokgatlho wa puso o o bidiwang SASSA, le gone motho yo o ka kgonang go dira kopo ya phenšene ya batsofe ke e leng gore o nna mo Aforika Borwa, yo e leng gore o na le dingwaga di e leng gore di tlotse lesome le metse e le robedi o sa amogeleng sengwe le sengwe sa madi a letsatsi.

Ke akanya gore phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e na le seabe se segolo mo go fokotseng kgotsa go oketsa morwalo wa madi mo balelapa le tlhokomedi ba mogodi, se se ikaegileng ka maemo a lelapa, botshelo jwa letsatsi le letsatsi le tsela e ba tlhokomelang mogodi ka yone.

Mo Aforika Borwa, motho o simolola go amogela phenšene ya batsofe fa nna dingwaga di le sixty kgotsa go feta. Ntlha ya gore a amogele phešene a le dingwaga tseo go tshwaraganelang le maemo a botshelo le jwa batho, go latelana le ditlhokego tsa setšhaba le tse boemo jwa bophelo.